Imisebenzi evamise ukube khona kakhulu uma kunemibungazo, noma imicimbi, noma imidlalo yebhola efana no-World Cup, onogada abazoqinisekisa ezokuphepha, abantu abazohlanza indawo ngosuku olulandelayo uma sekudlule umcimbi.

Ukuncebeleka engikukhonzile, ukuphuma ngihambe ngiyoshaywa umoya, ngigudle ulwandle, ikhanda lami nomqondo uthi ukwehla kancane. Ngibhukude emanzini asolwandle, ngizame ukupholisa ikhanda, ngikhone ukucabanga, ngibone nabantu. Ngike ngime kancane ekucabangeni izinkinga.

Kuyaye kube nzima kakhulu. Uvele ucabange izingqinamba ozobhekana nazo, noma izingqinamba obhekana nazo usaqala. Ezinye izinqinamba zidinga imali, lena oyifunayo ngoba uzama ukwenza lokhu ubuzijabulisa ngakho usufuna ukwenza imali ngakho.

Okumqoka kakhulu nje, ukuthi othisha kumele bazikhuthalele ezemidlalo ngoba yibona okumele bagqugquzele abafundi, babahlinzeke ngolwazi abaludingayo, babaxhase ngalokhu abangabaxhasa ngakho. NgesiZulu kuthiwa, azibambe ezikhona.

Ngingazama ukuthi ngiqale ngimkhuthaze ngokukhuluma naye, bese ngimtholela isikhala noma ngimshintshe abe nesikhashana azosidlala naye ukuqedela umdlalo.

Kwakudlala izikole ezimbili zamabanga aphansi ezingaqhelelene kodwa futhi ezingasondelene zasendaweni. Kwakudlala izinhlobonhlobo zezemidlalo, singabala ibhola likanabhutshuzwayo, ibhola lezandla okuyi-volleyball, ne-netball yabafana namantombazane, neminye imidlalo. Kwakujatshulwe kakhulu ngoba kwakuphume nesi nedolo.

Izinhlangano zingafane ziqale zenze ucwaningo lokuthi, kuleyo ndawo intsha ikuphi ekwenza kakhulu, noma ekuthandayo. Bese ixhumana nohulumeni ukuze ikwazi ukucela uxhaso, lemishini ezosiza intsha kulento eyithandayo.

Umdlalo engiwuthanda kunayo yonke, ibhola likanobhutshuzwayo. Yingoba umdlalo engikhule ngiwudlala nami kakhulu, ngoba ngiyihambile imincintiswano yakhona.

Imidlalo ayishintshanga kakhulu, isikhathi esishintshile. Sekunesayensi kakhulu, eyaziwa ngetekhinologi, eyenza kubonakale ngathi imidlalo isishintshile. Imithetho isiminingi kakhulu manje and isazokwanda.

Okokuqala, kungafanele ngiqoqe bonke ubufakazi ngesigameko, ngizame ukucwaninga kabanzi, ngithole lento eholele ekutheni senzeke, ukuze ngigweme ukuthi senzeke esikhathini esizayo. Ngizame ukufundisa nabanye futhi ababhukudi, ngesigameko, nanokuthi bangasigwema kanjani. Nangezinye-ke izimo abangazigwema, ezingaholela ekutheni baminze, noma bathole ukulimala emincintiswane. Ukuthi bafundiseke kabanzi nokuqeqesheka okusezingeni ukuthi.

Yebo, izikole kufanele zibambisane nalezinhlangano, ngoba lezi nhlangano zingaletha izinsiza ezingasiza abafundi abadlala imidlalo esikoleni. Okufana, izinto zokuzilolonga, amabhola, nokunye okuningi.